Sekolo sa Itemoheleng ha se na koloi e tsamaisang bana. Re lokela hore re jwetse bana ba rona kapa bona batswadi hore ba fe bana tjhelete e ka bang mashome a mabedi a diranta beke le beke ka di Labohlano, hore tjhelete ena e tle kgone ho bokelletswa, selemo kaofela hore re kgone ho reka koloi ya sekolo e tla tsamaisa bana.

Re hloka dieta, hore re tlo kgona ho matha ka tsona. Re kopa ebe tse mashome a mabedi, hoba bana ba rona ba mashome a mabedi. Re kopa hape dikgati tseo re tla qhoma ka tsona hore re kgone ho ikwetlisa. Re kope hape le diaparo tsa sports tseo re tla di apara.

Ke nahana hore dipapadi tsa e-sport ke dipapadi tsa nnete. Empa feela ha di tshwane le dipapadi tsena tsa sport jwalo ka bolo tse re di bapalang. Dipapadi tsa e-sport, ho ya ka nna di kwetlisa kelello. Hoba batho ba bapalang moo ba sebedisa kelello tsa bona haholo.

Ngwaneso, o sale monyane haholo hore o ka dula o dutse feela, o sa kwetlise mmele wa hao. Mmele wa hao o dula o batla ho kwetliswa ka mehla le matsatsi, masapo a hao a kgone ho otloloha. Ha se hore ke o jwetsa sena hore ke o phoqe kapa hore ke o utlwise bohloko, empa kea o kgathalla. Ke batla hore o tiye mme o dule o le mafolofolo ka mehla le matsatsi.

Baahisane, re kopa tshehetso ya lona ha re etswa re tsamaya re lo bapala. Tshehetso ya lona e bohlokwa haholo, hobane e etsa dibapadi di sebetse ka thata. Mme ha di utlwa hore lea didietsa, le letsa melodi. Di tla tisa, mme di etse ka bonnete hore rea hlola papading eo.

Ngwanaka, ho bohlokwa hore o kenele tsa dipapadi. Mme hobane ke a tseba hore o rata bolo, ho bohlokwa hore o kenele bolo. Lebaka ke hore o tla kgona hore o iketsetse metswalle. Ka ha re tseba nna le wena hore ha ona metswalle.

Basadi le bona ba hloka tshehetso e re e fang banna dihlopheng tsa bolo. Dihlopha tsa basadi di sebetsa ka thata haholo jwalo feela ka tsa banna. Ha rea tlameha hoba le leeme, re tlamehile ho ba tshehetsa jwalo ka ha re tshehetsa dihlopha tsa banna. Re lokela ho etsa sena nako e sale teng, hore ba tle ba seke ba ba nyahama.

Nna ho bontsha lerato la sehlopha sa ka, ke ile ka reka dieta tse ngotsweng lebitso la sehlopha sa ka. Ka reka kepisi e ngotsweng lebitso la sehlopha sa ka. Sena se mpontshitse hore ehlile kea se rata sehlopha sena. Mme ha se bapala kamehla, ke dula ke apara diaparo tseo tsa ka.

Ho sepina ha dikoloi ke papadi e seng molaong. Ebile ha ke kgothalletse hore e be molaong hobane e kotsi haholo. Batho ba bangata ba a lemala ba sepinang dikoloi.

Ho bapala dipapadi sekolong, ho thusa bana hore ba sebetse hantle mosebetsing wa bona wa sekolo. Dipapadi di thusa ho kwetlisa le kelello, e seng feela mmele.

Hore bana ba tle ba bone hore papadi ha ya tlameha ho bapalwa ke bana empa e tlameha ho bapalwa ke batho ba baholo, ke tla beha letshwao le ngotseng leshome le metso e robedi le bontshang hore ha hona ngwana a tla bapala ha a le ka tlasa dilemo tse leshome le metso e robedi. Empa ho tla bapala ba ka hodimo ho dilemo tseo feela.

Ke nahana hore dipapadi tsena di etsa motho a tshohe mme ditshwantsho tse tshosang ka hloohong ya motho. Hoo, a ka qetellang a phofa bosiu.

Batho ba phomelletseng haholo bophelong, ke ba ileng ba hloleha hangata. Mohlala ke motswalle wa ka ya ileng a feila grade ya leshome le metso e mmedi. Mme ka mora dilemo tse pedi a kgutlela hape ho lo etsa grade ya leshome le metso e mmedi. A pasa ka matshwao a hodimo haholo ho a ileng a bitswa ke di-bursary tse ngata-ngata.